Vatirhi vo tala va le mapurasini telo eka ntirho wa vona tanihileswi va a va na mhaka na wa vona nkarhi wun'wanyani vatirhi a va tivi timfanelo ta vona na leswaku ku fanele ku endlekela yi mayelana na ntirho wa vona nkarhi lowu va faneleke va wu tirha na mayelana na muholo wa vona, vatirhi va ku tala va na xoto wa bya timfanelo ta vona hi va.

Mitirho ya tikholichi na tiyunivhesiti i ku dyondzisa machudeni vurimi ma va dyondzisa la ka ku byala swimilana swa vona na ku kamba misava alkaline kumbe acid ku va nga kota ku byala swimi a swi nge koteki na, na ku va dyondzisa hi hi switirhisa ka agriculture hi hi hi manyoro lama faneleke matirhisiwa.

Mfumo wu nga endla leswaku ku va na switirhisiwa leswi na loko ku cinca maxelo leswi swi ta ka varimi va hatla va va ti lunghisela leswaku va nga vi na ku lu nakona va ta hatla va tolovela ka ku cinca ka maxelo ku tlhela hi nakona mfumo wu nga nyika mali yo karhi na ku sirhelela na nhlengo wa ma wa swi swibyariwa leswi nga kona leswaku mapurasi ma ta tshama mahlayi .

Mihandzu leyi tirhisiwaka ku endla atchaar, mangwa tanihileswi ku nga na mixaka yo hlaya khathaleki hileswaku ku tirhisiwa mixaka hi yihi kambe yi va yi endliwa hi mimangwa leyi nga se vupfaku mimangwa ya muganga loko mimango ti ku endla atchaar nakona atchar yi nga dyiwa i hikuva atchar ya swi kota ku nghenelela eka swakudya swo tala wa yi kota ku yi katsa tala van'wani va chela xixeveni van'wani va dya na xinkwa van'wani va dya va yi hi ene a ndzi tsundzuki ni tshame ni hlangana na phephahungu ro karhi ri kombisa swo tala swa atchar.

Hi mavonelo ya mina a swi lulamanga swi hoxekile ngopfu va vatirhi vona va le mapurasini va va na mindyangu leyi va faneleke va yi hlayisela siku kambe loko va ha ri karhi va kuma mali yitsongo a va koti ku fikelela swilaveko swa vona na leswaku emindyangwini va na advantage hikuva va tiva leswaku vatirhi va vona va le mapurasini a va na vadyondzisa leswaku hi nawu muholo wa munhu Afrika i mali muni nakona munhu i tirha vusiku leswiwani swi va vekaka ntshikelelo hikuva va tirha nkarhi wo leha hi mali yitsongo.

Ku hambana ka ka mbuti na nyimpfu mbuti yi na mavoya mo endla i nga ri e misisi yi tlhela yi va na timhondzo to komba henhla e ncila wa kona wu tlhela wu koma wu tlhela wu komba henhla kasi ni hi wu komba hansi yi tlhela yi va na voya na wulu ivi timhondzo ta kona ti etani.

Van'wamapurasi va fanelele ku akelele ku kuma ndhawu leyi nga kusuhi na damu leswaku va ta kota ku koka lova kambe loko va tsandzeka ku kuma ndhawu leyi yi nga ta va ri va tsandzeka ku kuma ndhawu leyi ku nga ri ki na damu ekusuhi va fanerile va borha tindhawu to hlayanyana leswaku mati ma ta kumeka hi xitalo naswona gezi ra eskom va fanele va xava na ti-generator yi pompa mati.

Swi na nkoka hikuva swirimi lavatsongo or vurimi lebyintsongo vutlhari ka swilo swo karhi na ku va va nga koti ku endla swihoxo leswi swi nga lavakulu kumbe vupurasi lebyikulu tanihileswi va nga ta va va kha va sure swa leswi swi nga endla hi van'wamapurasi lavakulu va nga tlhela xo leswi nga endla hi van'wamapurasi lavakulu nakambe ene swi va nyika na ku fambisa mapurasi ya vona hi ndlela leyo.

Swi nga khumba matirhelo ya vona hi xiyimo xa le henhla ngopfu leri va ta va kha va swi tiva leswaku va hlayisekile a ku na nchumu leya hi xona nakona swi ta va nyika ntlhontlho wa leswaku switirhisiwa swa vona swi sale swi hlayiseka nakona loko va heta ku tirha va ta va va yo etlela ka vona leswi swi ta endla leswaku ntirho wun'we a titwa a hlayisekile a tlhela a va amukelekile emapurasini na ku vathori va yena va na mhaka.

Ku na tindlela to tala leti vatirhi na va va va ti lulamiselaku hi tona loko ku ri nkarhi wa dyandza ri wa wa timpfula nkarhi wa dyandza vatirhi va va kha va va ta tirha ku hindza nkarhi lowu a wu na lowu a va wu tirha loko ku nga ri na dyandza ku ta va ku ri na ku cinca ka maxelo leswi hlamuselaka ku swilo hi dya kambe loko ku va na mpfula va swi tiva leswaku swimilani a swi cheletiwa kumbe swin'wana.

Vurimi byi nga pfuna hi tindlela to tala ku antswisa vusweti emindyangwini yo kambe naswona swi ta lava vanhu lava byi lava lulamisela kumbe ku va hungutela vusweti na ku lava ku tirha vurimi byi nga tumbuluxa mitirho hi wo tshovela nkarhi wun'wanyana wu kota ku thola vanhu lava ri hinkwawo, nkarhi wun'wani va nga nyikela nyana hi leswi swiganga yo karhi ku va kota ku xavisa va va ku averiwa ka karhi eka mihandzu leyi va nga ta.

A ndzi ta pfumela ku yi dlaya huku hi ta a ndzo dlaya swa nsele kambe endla xixevo.

Ku fuwa tihuku swi olovile ngopfu a ku tika tanihiloko munhu loyi na hoko yo kota ku ku ti hoxa a va na mali ya ku ti xavela swakudya sungula kusukela a ekusunguleni bya bya swona a hamba a ti phamela a ti chelela mati.

Tinguluve ku ta kota ku kula hi ku hatlisa ku na swakudya leswi nga vodyangwani titlhela ti nyikiwa na.

Ina, swi nga endla ku rhurha ka vanhu emakaya vo hikuva tindhawu to tala ku ta va ka ha ri hava ndhawu ya kona purasi ma ta va ma.

Ku na tindlela timbirhi va nga ti tirhisaka ku va na lama nga na rihanyo lerinene loko va karhi va senga ma va nga tirhisa michini leyo kota ku senga masi hi ndlela ya xintu leyo tirhisa mavoko ku senga.

Van'wamapurasi va nga kuma kumbe va kuma matoto ya tihuku kumbe va cela makoko va chela na na makamba va heta va seletela va ta kota ku teka misava liya va yi tirhisa ku chela eswimila leswi swi ta endla ku swimilana swa vona manyoro ma organic manyoro yo endliwa kaya hayi la tikhemikhali.

Tindlela ta ndhavuko to lava swakudya swa swimilani i ku tirha tluva ra tihomu na ku tirhisa matoto ya tihuku.

U fanele a languta tihomu leti kulaka ku ti titlhela ti leha titlhela ti nyuhela hayi letiwani ta kula mara a ti leyi ti va ti koma.

Maendlelo ya rihanyo ra misava i ku chava yi tale yini vatirhisiwa switirhisiwa swo kamba kumbe yini nakona va tiva leswaku i ma va ma chela nakona manyoro ya lamawani va fane va ma pima ma nga ha lo ku hlayisa misava leyi.

Swikongomelo swa ku cinca ka misava i ku va va ti swihi leswi nga ta kula swi tlhela swi tsakisa eka misava yaleyo misava yi nga koti ku humesa swimilana hi ndlela leyi va yi va fanerile va yi cinca hikuva a ku na lexi va nga ta na hakelo leyi va nga ta yi kuma vona vo to tshama va kha va.

Va mapurasi va nga tirhisa.

Mati lava munhu a va ku a hlambile hi wona kumbe a va ku a hlantswiwile ma va ma ri na xisibi lexi xi nga na tikhemikhali to karhi swimilani a swi fambisani naswona loko munhu a cherisa cheleta swimilana hi mati lama a nga hlamba hi wona kumbe ku hlantswa hi wona na ku eku heteleleni swi nga tikuma swi dlaye swimilana.

Quality na vunene bya swakudya loko swi nga se va ku e-fridge-ini yi cinci kambe loko swo za swi ku na ku na ti chances to yi va yi cincile quality.

Vuyelo wa tipolotiki wu ta endla ku mfumo lowu nga ku ri wu cinca hikuva vanhu van'wani lava nga ta va tekela va ya va veka kun'wanyani ivi switandi le swa swa vona swa khale va nyika van'wana va ta va va hlundzukile hikuva van'wani va yo siyiwa kona hi vatswari va vona va nga lava ku tshama ka yona kambe va bohiwe hi xiyimo xa ku va siviwile hi vatswari ta pfumela ku susiwa va ta ala va tshamile kwalayani kambe lwa ni ku susa vanhu swi ya endla ku vanhu va sungula ku zonda vanhu.

Nkarhi wun'wanyani swi kahle leswaku van'wamapurasi lavatsongo va tihlanganisa na van'wamapurasi lava ku nga khale va ri eka vurimi swi ta endla leswaku va tiva matirhiselo ya thekinoloji hi ndlela ya kahle kumbe ndlela leyinene switandzhaku leyi va nga ta yi tshovela loko va sungula ku tshovela swilo hinkwaswo va nga zangi va kuma dyondzo yo karhi a swi talangi swi heta.

Mbuyelo wa kona a hi lowunene hi lowo biha ntsena swi ta fa swimilana swo tala swi ta va swi nga ri na hikuva swi ta va swi nga kumanga mati yo enela leswaku swi ta hala tlhelo swiharhi swi ta nkhwankhwa hikwalaho ka ku.

Swikongomelo swa mpfuxelelo wa misava na i ku lulamisa matimu bya vun'winyi bya misava ku tlakuka ka ikhonomi hinkwayo ndlandlamuxa vusirheleri bya.

Swihinga leswikulu va hlanganaka naswona i ku pfumala switirhisiwa swo fana na titeretere nkarhi wun'wanyani ti phayiphi ta ku kota ku cheleta swimilana swa vona hi ku enela leswiwani swi endla leswaku va va va kha va salela ndzhaku loxo swa vona.

Masi ya pfuna ku kurisa kumbe rihanyo ra vana ma pfuna ka ku tiyisa marhambu tanihileswi ma nga na ti vitaniwaka Calcium.

Va fanerile ku kuma matiko lava va nga ta tirhisana na wona va swi tiva ku switirhisiwa swa hina loko swi suka laha Afrika-Dzonga swi ya eka va fanele va pfunetiwa na hi .

A ndzi ta byala matamatisi na miroho. A ni ta kuma phayiphi leyi a yi ta kota ku ku fikelela na ku na siku.

Hikuva madoroba ma tumbuluxa mitirho yo tala ku tlula naswona emadorobeni ku va na ti-firm kumbe .

Mapurasi yo tala va fuwile timbyana leti rindzaka va va na ma na varindzi va ku tala lava kotaka va vona leswaku purasi ri .

A swi nga ta va na mbuyelo wa kahle hikuva emadorobeni rin'wani ku hisekeriwa swilo swo tala laha swi thyakisaka mbangu swi nga veki na rihanyo lerinene.

Swi dlaya bindzu kumbe milorho ya vona hi ndlela mapurasi va va va nga ri na mali ya ku fikelela ku xava le mapurasini.

I mavhengele lamakulu ma swakudya lama ma phakelaka ku dya leswiwani hi ndlela ya le henhla hikuva vanhu na kambe a va lavi ku ya emapurasini va lava ku swi kuma swi ri.

Va hlamusela leswaku munhu a nga tshami hi mavoko ma yena hi yena hi mona a faneleke a wa tirhisaka nakona a nga swi endlaka hi mavoko a nga tshami hi mavoko a tikumeli mitirho hi mavoko leyi nga ta n'wi nghenisela swakudya.

Rihanyo ra vatirhi vale mapurasini ri hlayisiwa hikuva va nyikiwa switirhisiwa leswi tirhisiwaka emapurasini leswi nga ta va swi tlhe swi va hlayisa tirhela endhawini leyi ku hisaka swinene kumbe laha ku titimelaka swi fanerile va va na swimbalo leswi nga ta va hlayisa leswi swi nga ta ka swi rihanyo ra vona ri va .

Ina, bya hoxa byi hoxa hi ndlela ya ku loko vurimi byi tshoverile byi kota ku xavisa swimilana vona laha va kotaka ku nghenisa.

U ya etindhuneni kumbe evuhosini bya bya ndhawu ya la vurimi eka yona laha va nga ta n'wi pimela ndhawu leyi a nga ta endla.

Ndzi nga va hlamusela switandzhaku swa ku tirhisa eka swakudya hikuva swi ta va onhela swi tlhela swi va onhela swimilana swa vona nakona swimilana swa vona swi ve na rihanyo na na mbuyelo wo biha eka rihanyo ra.

Loko tikhemikhali ti durha van'wamapurasi va nga ku cincacinca ku byala swimilana swa vona va nga byali swimilani swin'we eka va swimilani leswiwani swi dinga ti-nutrients ta ku hambana leswi swi ta endla leswaku loko va kha va cincacinca ku va na ti-nutrients leti ti leta ta swimilana leswin'wana.

Ina, ndzi vona ku ri vutlhari hikuva ku hluvuka ka i ku hluvuka ka tiko ra hina ra rixaka leswi swi endlaku ku kota ku tumbuluka a swi ta hunguta na.

Swi hoxa xandla hi ku ndladlandlamuxa ikhonomi ya hina swi hoxa xandla na ku va na mitirho ya vanhu vo leswi swi endlaku ku loko va ri karhi va tirhisa mali ikhonomi ya hina.

Munhu a nga tirhisa ndlela yo fana no ya ka ka ya yena leswaku va haxa hi bindzu ra yena bindzu ra yena ri ta ku naswona va nga famba na hi movha va ri karhi va xavisa va tlhela va khampani ya vona yi kumeka ndhawu.

A yi nga ri ntiyiso mhaka leyi hikuva ma dlayelo ya homu ya xinguvalawa ya ha fani na ya khale loko a ku ri ntiyiso leswi a va swi vula swi komba ku ya ximanguva lawa a yi nga ha ta dyiwa hikuva a yi ta tshama yi karhi yi.

Xikongomelokulu i ku tlakuka i ku tlakusa bindzu ra vona na ku veka hi ndlela ya xiyimo xa le henhla na ku va na xifaniso kahle eka ti-customer ta.

A ndzi ta aka ndhawu leyi a yi ta va yi ri na ndzhuti swifuwo hinkwaswo hi ku hambanahambana swi nga ta va na tindhawu ta swona ti nga ha humi swi ya laha a swi ta phameriwa swakudya swi tshamile laha swi nga kona swi tlhela ku enela hikuva loko swi karhi swi kha swi jikajika swi hlangana na dyambu tikisela hikuva ku va kha ku hisa ngopfu.

I ku swakudya swi ta kala swi nge he kumeki hikuva loko ku nga hlayisiwi swakudya swi ta fika laha swa ku ta onhaka laha vanhu va yaka va kha va tala kambe ku ta va na mphakelo wa le hansi wa.

Ndzi nga tirha ku cheleta swimilana kumbe ku lunghisa tshovela kona na ku lunghisela misinya sala yi nga ha vi kahle endzhaku ka.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva ndzi fanele ku ka laha ndzi rimaka kona va ta ndzi yisa eka misava yin'wani leyi na ha faneleke leyi swi nga ta ndzi tekela nkarhi na ku tiva leswaku swimilana leswi ni faneleke ku swi byala.

Ndzi nga byala matamatisi, tinyala, xipinachi, muchayeni na .

Nyi na nkoka swinene hikuva na byona byi kota ku tlakusa ikhonomi byi seketela na na vurimi bya le .

Byi na mbuyelo wa ku ri a wu a wu tshami u ri karhi u cheletela manyoro e eka misava ya wena kambe loko byi byi kota ku tirha nkarhi wo leha nakona byi tlhela byi nga.

A ndzi ta ya ndzi ya mangala nandzu emaphoriseni laha leswaku va ndzi hlamula ku hikwalaho ka yini kumbe va lavisisa vanhu ndzi tlhela ndzi thola varimi lava nga ta rima evusikwini loko nandzu wu nga ha humeleli .

A ni tirhisa xin'wana na xin'wana lexi a ndzi ri na xona lexi a ndzi ta kota ku tihlayisa hi xona laha ndzi ta hetelela ndzi foyinela .

Swi onha hikuva loko mbewu yi tlakuka swi komba leswaku na na vo ku durha leyi na mihandzu ya kona yi nga ta sungula ku durha emavhengeleni nxavo wa mihandzu kumbe swimilana swi ya.

A ndzi ta va hlamusela leswaku nsimu va nga yi xavisi a va a va ndzi nyiki yona hluvukisa hikuva ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi byala swibyariwa leswi swi nga ta kota ku .

Ndzi nga va hlamusela leswaku tihuku ti fanele ti pfa ti pfuleriwa ti jikajika laha handle leswi swi nga na ti-nutrients to karhi leti ti nga swi kumeki eka ti-nutrients leti ti phamelaka swona.

Swi dlaya ikhonomi hikuva varimi va tirhisa mali yo tala ku va va byala swimilana na ku va va karhi va swi hlayisa fika nkarhi wa ntshovelo hikwalaho ka vuvabyi bya swimilana va va ri na ntshovelo.

Swi va pfuna hikuva nkarhi wun'wanyana na vona va va va ri na mbuyelo loko va tshuka va vhakerile vanhu lava va nga nakona swi va .

U fanerile u va na yindlu leyi vitaniwaka yindlu ya rihlaza kumbe green house hi Xinghezi laha u nga ta kota ku lexi xi kotaka ku lawula maxelo leswaku swimilana swa wena swi nga hatli swi va swi onhakile kumbe ku va swi nga kuli kahle hikwalaho ka.

Va nga tirhisana ku xaviselana swirimiwa kumbe swibyariwa swa vona laha va nga ta twanana leswaku nakona nkarhi wun'wani va ngo tirhisana leswaku vanhu va ta va va xavisiwa switirhisiwa swa le mapurasini laha hinkwavo va nga ta va.

I ku ri a wu hlupheki kumbe ku famba mpfhuka wo leha kumbe fane u ya eka ntanga wa wena.

Maxelo ma onha hikuva ku na swimilani leswi hi nkarhi wo karhi kumbe ka maxelo yo karhi swin'wani swimilani ku na maxelo lama swi nga ma pfumeleku leswi swi endla leswi swimilani swi onhaka ma endla leswaku swimilana swi va hi .